Ezokuthutha zomphakathi zingalungiselwa ukuhlangabezana nezidingo ezihlukile zezaguga ezindaweni zasemakhaya ngokunikeza izimoto ezifinyeleleyo, izindlela ezivame ukuhamba kanye nokwaziswa okucacile, amashejuli nemizila.

Ngicabanga ukuthi ukuthuthukisa kwengqalazisinda amasha noma amasistimu okulandelela edijithali ngokusithuthukisa isikhathi sokuthutha impahla kaloliwe ngokwenza ukuhamba kube bubushelelezi, kunciphise ukubambezeleka futhi kwandise ukusebenza kahle kokuthumela.

Ngicabanga ukuthi ukuthutha impahla ngezitimela kusithinta kakhulu isivinini sokudiliva uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuthutha ezifana namaloli noma ukuthutha ngendiza. Ngoba imvamisa kuhamba kancane ngenxa yesikhathi ezibekiwe kanye nemizila.

Ngicabanga ukuthi izici ezinomthelela omkhulu esikhathini sokuhamba komthwalo wesitimela, zihlanganisa ingqalasizinda yesitimela uqobo, ubuchwepheshe obusetshenziswa ekulawuleni nasekulandeleleni izitimela kanye nokusebenza kahle kwezinqubo zokulayisha nokuthula.

Njengomholi webandla ofuna ukuqala inkonzo yokuthutha abantu abadala. Izinyathelo zami zokuqala zingabandakanya ukuhlola isidingo somphakathi, ukuthola izimoto ezifaneleke, ezifanele nabashayeli abaqeqeshiwe, nokuxhumana namalungu ebandla ukuze ngithole izimpendulo zokusekelwa futhi ngingayithuthukisa isevisi ngokulalela izidingo zabasebenzi nokuzivumelanisa nazo.

Ubuchwepheshe bungathuthukisa ulwazi shuttle kubantu abadala ngokunikeza izinhlelo zokusebenza ezinobungani nemisebenzisi zokubhukha, ukulandelela izimoto ngesikhathi sangempela, kanye nezaziso zesimo, kanye nezaziso zesimo sohambo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi ube nezikhathi zokudiliva ezisheshayo zempahla kaloliwe ngoba kungaba nomthelela omuhle ezindlekweni zakho zokusebenza kanye nasekwanelisekeni kwamakhasimende ngokusebenzisa le le sevisi ekuthunyelweni.

Izithuthi zomphakathi zingashintshwa ukuze zibhekane nezimo eziphuthumayo noma izinhlekelele zemvelo ezindaweni zasemakhaya ngokuba nezinhlelo eziphuthumayo ezicacile, ukuxhumana okuthembekile kanye nezindlela zokuhamba ezengeziwe uma zidingeka.

Ngokubona kwami, kubalulekile kakhulu ukulinganisa isikhathi sokuthutha kanye nezindleko lapho ukhetha impahla kaloliwe yezimpahla zokuthutha, ukuze uthole ibhalansi efanele phakathi kokulethwa kwesikhathi kanye nezindleko ezingabizi.

Ngicabanga ukuthi usizo lwamakhasimende olunikezwa abashayeli bamabhasi nabanye abasebenzi, lubalulekile kakhulu ekuhlinzekweni kolwazi oluhle lokuhamba, futhi kufanele lube nobungane, lube lusizo, futhi lusheshe ukuphendula imibuzo noma izinkinga.

Ngingaqiniseka ukuthi umthwalo wami ubeke ngendlela ekahle. Ngifike esikhumulweni sezindiza kusenesikhathi yini, futhi mhlawumbe ngicabangele ukusebenzisa isevisi yokulandelela umthwalo uma ikhona.

Izici engingathanda ukuzibona kuhlelo lokusebenza kwe-timetable-a lwebhasi, ukuhlanganisa ulwazi ngesikhathi sangempela mayelana nokufika kwamabhasi, izindlela ezicacile, izibuyekezo mayelana noma iyiphi, noma yikuphi okumbambezelelayo kanye nesixhumi esibonakalisayo esisebenziseka kalula.

Ezinye izinto zokuhamba engingazicabangela uma izinsiza zamabhasi zingathembekile, zihlanganisa ukusebenzisa izimoto ezihamba ngamatekisi, ukuhamba ngesitimela uma kukhona noma ukuhlela ukuhamba nabangani noma umndeni. Futhi lezi lezi zindlela zingahluka ngokwendlela ezisheshayo ngayo, izindleko nokunethezeka kwakhona.

Yebo, nginomuzwa wokuthi isikhathi sokuhamba ezihamba kancane zesitimela ziwukuyethekisa okudingekayo ngokwethembeka nokusebenza kahle kwezindleko ezinikezelayo.

Yebo, ngike ngathanda ukuvolontiya noma ngishayela imoto yokuthutha abantu abadala ngoba ngingazizwa ngijabule ukusiza abantu abadinga usizo olokuhamba.

Umphakathi, njengomphakathi wendiza onikezwe umsebenzi wokubuyekeza nokuthuthukisa izinqubo zomphakathi nokuphatha imithwalo, ngingasebenzisa izinguquko ezifana nokuthuthukisa amasistimu okulandela imithwalo, ukunciphisa isikhathi sokulinda imithwalo nokuqeqesha abasebenzi ukuthi babhekane nemibuzo yabagibeli ngendlela ephumelelayo ukuze kuthuthukiswe umuzwa abagibeli.